Ndicinga ukuba urhulumente wenze amasango werhafu ukwenzela ukuba iingozi zeemoto, okukuqala, zibe kancinane. Kuba umntu xa ebhatala kwisango lerhafu umisa imoto, ngoko xa emise imoto njalo ezinye ziyahamba kakuhle. Okwesibini, ndicinga ukuba kukunceda ukwenzela ukukhipha imigaqo isemgangathweni ophezulu. Okosithathu, ndicinga kukwenzela ukuba ezinye iindlela nazo zikwazi ukulungiswa kakuhle.

Izinto ezihluphayo okanye ezingeloncedo zokuphatha iprem nangona ndisebenzisa itekisi ukuhamba hamba kukuba kunyanzelekile xa ndingena kwitekisi iprem le ndiyifake nayo kwitekisi. Abanye abaqhubi beetekisi bafuna ndibhatalele le prem ndingena ngayo kwisithuthi sabo. Ngoko ke loo nto leyo iba yingxaki kuba ngoku kunyanzeleka ukuba ndikhuphe imali engaphezulu kunale bendizoyikhupha.

Ndingaqala ngokuchazela umqhubi ukuba ndilibele isipaji sam endlini, ndimve na uthini. Ukuba uthi kum akanokwazi ukuba andithuthe andise kwindawo yam yomsebenzi ndingambhatelanga, ndizawucela umntu ohleli ecaleni kwam ukuba ndicela andibhatalele mna ndimthumele le mali andibhatalele ngayo kwibhanki yakhe ukuze ayifumane kwangoko.

Ingozi yokuqala kukuba uloliwe xa ugcwele abanye abantu bama ngeenyawo. Ngoko ke xa ifika kwindawo yokuba ime kungenzeka ime kakubi uloliwe, abo bantu bame ngeenyawo bawe balimale. Okwesibini, kungenzeka umntu aphume ngomnyango uloliwe usahamba kuba ume ngeenyawo akanandawo yokuhlala. Eyesithathu, kukuba kungashushu kakhulu kuloliwe kukude abanye abantu bangakwazi ukufumana umoya ococekileyo ukuba bawuphefumlele.

Ndingaziva ndixhalabe kakhulu kuba ngoku kunyanzelekile ukuba ndifike emsebenzini ngexesha. Ukuba ibhasi kuyabonakala ukuba ayizufika ngexesha, kuzonyanzeleka ukuba ndifumane elinye iqhinga ukuze ndifike emsebenzini ngexesha. Ndingaziva ndixhalabe kakhulu ngokuba ngoku ndiza kube ndifuna esinye isithuthi ndibe amaphaphu am ephezulu ndixakeke kakhulu.

Into ebonakalayo endleleni ukuba ibangela kubekho ukuxinana kweemoto kukuba ezinye izithuthi okanye abanye abaqhubi abayilandeli imithetho yendlela. Umntu uzawufuna ukukudlula ngoku ebona ukuba akudlulwa apha, uhamba ngomgca lo kufuneke umntu ahambe ngawo, uqhuba kakuhle. Okanye afune ukudlula irobhothsi ingekavuli kakuhle. Zezo zinto ezenza ukuba kuxinane iimoto endleleni, kuba abantu bengayilandeli imithetho yendlela.

Mna mhlobo wam ndiqhelile ukukhwela inqwelomoya kuba ndingumntu osoloko ehamba esiya kwezinye iindawo kwalapha eMzantsi Afrika, ndihambela umsebenzi. Ndiyiqhelile kuba ngoku sendiyayazi imithetho yokukhwela inqwelomoya kwaye ndiyayazi ukuba xa ufika emoyeni kufuneka wenze ntoni ungenzi ntoni. Ngoko ke akunyanzelekanga ukuba woyike, kufuneka uziqhelise nawe ukuba xa ilithuba elithile uyake ukhwele inqwelomoya ufumane ukuba kunjani na ukukhwela inqwelomoya.

Ndicinga ukuba licebo elihle kakhulu kuba umntu wonke uyasidinga isithuthi sakhe akazosisebenzisa ngexesha lakhe nangendlela akafuna ukusisebenzisa ngalo. Kodwa le eyakhe yokuba acinge sizawumenza ukuba angaxingi kwitrafikhi ayiyiyo kuba izithuthi zonke ziyaxinga kwitrafikhi. Nokuba isithuthi esi sesakho okanye sisithuthi sawo wonke umntu, siyakwazi ukuxinga kwitrafikhi.

Xa ndifuna ukukhwela itekisi ndisiya edolophini ndikhomba umnwe wam ndiwubhekise phezulu, ukwenzela umqhubi aqonde ukuba mna ndiya edolophini. Ukuba ndikhomba isandla ndisingijongise ezantsi umqhubi uza kucinga ukuba ndiza kwalapha ekuhlaleni kwaye angandithuthi nabanye andise edolophini. Uyawundithi xelela ukuba ndilinde esona sithuthi silandelayo ukuze sindise apha ekuhlaleni kuba yena esiya edolophini. Ngoko ke ndikhomba umnwe ndiwubhekise ephezulu.